Ee, nkile ka itemogela tsona e be e le nako tse e seng tse siameng di be di le bohloko tota gobane e ba ntswenya ba mpotša ka mokgwa ke bopehileng ka gona, ba mpotša ka makgwa o ke sa rutegang ka gona, ka feletša ke tshwenyehile tota moyeng ka be ke a batla le go tsaya botshelo jwa me. Ke ka fao ka be ke a kry-a, ka hwetša, ka fumana thuso go masepaleng ka thusega.

Nna ka letsetsa seromamowa ka mabaka a tsa semoya go be go na le moruti kapa moporofeta yo a be a thušang batho ka tsa bona tsa semoya, tsa botshelo. Ke ka fao ka ba letsetsa ka kgona go bua le ena, a be a mpontšha mo le mo a nthuša e be ka ba fitlhelela.

Go nthušitše e le tota, go tsa mesebetsi go fumana mosebetsi go ba le tsebo ka tsa tse di diragalang mo nageng ya rona. Di nthusitse tota, e fela di a be di a nkgobatsa gape le ka tsa go , mafatlheng, he thoma ba setse ba nnyenyefatša mo tsa di-Facebook-u ba nnyenyefatša ka mokgwa ke bopehileng ee.

Ke dirisa mogala wa letheka 'tsatsi le letsatsi ka lebaka la gore e nthusa tota ka tsa mosebetsi ka tsa go tseba le go tseba go nyakisisa tsotlhe tse di diragalang mo nageng ya rona. Ka tsa go beeletsa madi a rona dibankeng, diakhaontong di thusa ka dilo tse ngata letsatsi le letsatsi. E botlhokwa gobane mogala wa letheka o botlhokwa gobaneng go dira matshelo a rena gore a o be kaone e dira dilo tsa rena di 'iragale ka pele nyana.

Ke akanya gore e tlo thuša e le tota gobane bagologolo ga ba sa kgona go kwala go ba go thaepa ga ba sa bona, ga ba sa bona sentle le thekenoloji ya namelela 'tsatsi le letsatsi. Ke ka fao ke bonang gore thekenoloji ya go tshwana le bo Siri e tlo thuša e le tota matshelong a rona, gobane bagologolo ba tlo fumana le bona ba kgone go itirela dilo, e le ka pele nyana. Ba sa re hloke gobane technology e ya mantswe ke bona e le yona ya maleba ebile ya go siama ya go thuša e le tota.

Go romelwa batho ba tsebang gore ba ba dire dipatlisiso ba di-camera, le tsotlhe tse e leng gore ba di tlhoka for go nyakišiša ba tseye tsotlhe tseo ba di tlhatlhobe ba di tlhatlhobe go fitlhelela ba bona go ba ke nnete se ba se fumaneng e be ba se tsaya ba se meka-meka ba se edit-a ba se ba se latlhela go ditaba.

Tsala go bula mogala wa gago o tsene kwa application go ba App e kwetseng Play Store. O download-te Bolt ga o fetsa o tsene go yona, o tsene mo e kwetseng destination le mo e kwetseng pick-up point, mo pick-up point o kwala ko o leng gona gona jaanong, mo destination o tlo kwala mo o yang go teng. Ga fetsa o tlo press-a, o tlo kgotlha pick me up yona e tlo go tla ya go botsa madi gore e nyaka madi a ma kanangkang then ya tla fao ya go tsaya go isa koo.